Hang hang ha ke qeta ho hlokomela seo, ke tla kena ka hare ho banka ke bue le emong wa basebetsi ke ba hlalosetse se etsahetseng ha ke leka ho ntsha tjhelete. Hape ke ka rata hore a ntlhalosetse ebe ho etsahetseng hore ho fumanehe ho sena tjhelete ka hare ho banka ya ka, e le hore re nna ke tseba ke na le tjhelete. E bang ke manyofonyofo a bobodu, ke ka rata ho bula case kgahlano le banka eo.

Mokgotsi ha se mo nahano o motle ho hang hore o ka ntsha medical aid hobane o ke ke wa tseba nakong eo o tla hloka medical aid. Dintho tse tshwanang le bokudi ha di rerisi o ka iphumana o le maemong a sisisang pelo haholo a bohloko. Ebe o tlametse o lo robala sepetlele ska ha o tseba dipetlele tsa rona tsa semmuso ha di na tshebetso e ntle, ke ka ho kgothaletsa hore o se ke wa o ntsa medical aid oo.

Motho ana ile bankeng a lo ntsha tjhelete ha tlisa tjhelete ho nna e shota. Ke mo botsitse hore ho tlile ha jwang hore a tlise tjhelete e shotang ho nna, ebile ke kopa silipi seo a se thotseng ha qeta ho ntsha tjhelete hore ke tlo bona hore o etsahetse jwang, o hlalositse hore ho nna o tla tlisa silipi tjhelete o ntshitse e lekaneng. Mara o ne a se na tjhelete ya ho palama ho kgutlela hae, ya ba o sebedisa yona eo o palama ka yona. Ke ile ka utlwa ke utlwile bohloko haholo hobane ha ka re hlalosetsa jwalo ka mokgatlo, o tla etsa seo se jwalo, empa ke ile ka utlwisisa ka morao hore a njwetse seo, hobane le rona rele mokgatlo, ha ra ka ra mo fa tjhelete ya ho palama hore a lo re ntshetsa tjhelete.

Mekgwa eo ke e tsebang, e leng hore batho ba ka sebedisa bakeng sa ho kenya di thuso bakeng.

Eya, ntate ne ke kopa fela o theole moya hanyane fela ke kgone ho hlalosetsa hore hobaneng tjhelete ena e sa kgone ho tswa ko account-eng ya hao. Tjhelete ena lebaka le etsang hore e ska kgona ho tswa ke hobane, ke tjhelete e tlo etsa hore banka ya hao e se ke ya kwalwa e katile banka, e etseditswe di-charges. Hobane ha o ka wa ntsha tjhelete eo, tjhelete eo e tlo .

Dumela mme bakeng sa hore o kgone ho bula account ya hao, o tsebe ho beha tjhelete mona na le rona ke tlo hloka ID number ya hao le account ya hao moo ke tlang ho hula tjhelete teng. Le buka ena ke tlo o fa yona ke ntse ke kenya di-receipt ka mono tse bontshang hore o so patetse bokae le hore tjhelete ya hao e se le kae.

Di-company tsena di thusa haholo hobane, mang le mang wa kgona ho patala ditjeho tsa lefu ka ho, ho ba bonolo le for batho ba .

Cheque account e na le ditjeho tse tlase haholo bakeng sa ditjeho tsa hao tsa kgwedi. Ha e tshwane le savings account ene hape e thusa haholo haeba o batla ho sebedisa tjhelete ka boholo. Ke yona mokgoo mong eo thusang ka ona o cheque account.

O tsebe he ska ha o tlo ntsha tjhelete ena ya hao hona jwale hobane o na le mathata pele ho nako eo o no e kopile ka yona. Ho na le di persente tse itseng, tse re tlo di nka tjheleteng eno ya hao hobane, o ntshitse tjhelete pele ho nako eo o nong o tlametse o e fumane ka yona. Ka ho o tsebe ho na le tjhelete e itseng, o tlatla re nka ho eo ya hao ha reo fa yona.

O ka lo kenya kopo dibankeng tse ding kapa wa lokisa credit score ya hao hore o be le monyetla, o beterenyana nako e tlang for fumana dikopo tsa mokitlane wa ntlo.